Ni hle ni hleketa swa ku lava tirhelaka koho hinkwako ku fakiwa ti-net swa ku hambi mimoya u ba u ba ngopfu a wu nge ngheni like ngopfu la ka ti-net leti na dyambu futhi loko ku hisa ri ta hisa mara ni nge hisi ngopfu la ya i mhaka swaku tava ku fakiwe net hinkwaro titimela va kumeriwa tijazi titimela ku na mavabyi ma tele sweswi, hi nkarhi wa ku hisa va kuma ti worksuit leta ti ka ti nga tikiki ngopfu leta light va tirhisa toho se ku va kota ku tirha hambi ku hisa.

Ahee, minjhani hi pfukile hi ngo vona swakudya leswi ni swi rhandza ngopfu masi lamo virisiwa na vuswa hi mhaka swa ku swi nyika na energy swi tlhela swi va na ti-protein na koho a swi teki nkarhi wo vhela u sweka vuswa loko hi heta ku sweka vuswa u ti fakela masi ma wena u tindlelo u va right.

Avuxeni ahee ni khongela ku vona leswi Agri-BEE i endlaku ku pfuxa vulavuli bya vukulu ku tlula ku pfumala timbhoni ta mali leswi swi endlaka ku katekisa ku va mfanelo yisa vatsonga ku chumayela mali ya vukulu ka kusukela swiendlo swa pfuxetelo wa misava swi ta katekisa ku va mfanelo vatsonga ku chumayela mali ya vukulu swi ta katekisa ku pfuna vulavi bya bya vakulu ku tlula ku pfumala timbhoni ta mali ndzi khongela ku vona leswi Agri-BEE endlaku ku pfuna vulavuli vukulu ku tlula ku pfumala timbhoni ta mali naswona hi katekisa ku vafanele vatsonga ku chumayela mali ya vukulu.

Avuxeni ahee minjhani, ni hleketa swa ku vantshwa va sweswi va ha hleketa swa ku leswaku rima kale swilo swa vakokwani so a va swi tsakeli va byela swa ku laha ka ku rima swa tika a va hleketi swa ku swilo se swi cincile ka masiku lawa se ku na michini leyo rimaku ha ka ha fani na masiku xikhale swa ku fana ku tirhisiwa xikomu and ka nkarhi wo leha a ku rima vakokwana va ya tibyela swa ku hayi kahle kahle vanhu lava faneke varimi vakokwani ku na vafanekele va rima minkarhi na sweswi ku ku a handle ka ku rima a swi kona leswi dyiwaka ku fanekele ku rimiwa hi ku hi nga ta kota swa ku hi kuma swakudya mavona handle ka kurima koho a a a nge koti ku hi kuma swakudya hi ku na mpupu yi huma ka mavele, ku faneke ku rimiwa.

Avuxeni ahee minjhani, na hina hi pfukini eya ni tshama ni yi dya miroho leyi omisiweke and i kahle ku ku i teka nkarhi ku moxeka teka nkarhi ku bola a yi fani na leyi n'wana swaku ya yikha namuntlha u khohlwa laha mundzuku loko se u lava ku yi sweka a ya ha dyeki se yi moxekile so leyi yo omisiwi kahle ka ku loko mi yi omisa mo yi veka hambi vhiki vhiki ri taka loko mi yi sweka yi ta vele kahle yi teka nkarhi ku moxeka ya nandzika ngopfu na yi rhandza.

Ahee minjhani hi pfukile hi ngo vona, a mutirhi loyi a tirhaka mapurasini loyi a lavaku ku yisa tidyondzo ta yena emahlweni a nga apply ka ka tiyunivhesiti leto fana na UNISA or a endla ti-online courses loko a huma ntirhweni a qala ku funda swa ka fundeka na hi mugqivela loko a nga ngheni a kota ku famba a attend-a ti-part time classes ta ta va ta muqhivela na hi sonto se a ta a ta kota swa loko se a tsala a ta va a ta va na ku tivisa ku yini leswi nga ta swi tsala.

Ahee eya va na van'wani va nawu va na yoho nsirhelelo ka ka ntirho wa vona hi ku van'wana va na ti-union van'wani va na ti-lawyer a so leswi swi swo ka swa kahle swa ku hambi hi munduku swilo swi nga fambi kahle va swi kota ku vita ti no a ti-union ta vona.

Ahee, a milawu leyi nga vekiwa mayelana na ndlela yo dlaya swifuwo swa laha Afrika-Dzonga hileswaku a ku fanelanga se ku dlayiwa a a swifuwo leswi hi ku swo fana na ti-rhino ti-elephant loko va quveka va swi dlaya swa hela mavona so ku fanekele ku tiyisiwa nawu swa ku swi nga dlayiwi ku qachiwa ma-security mo tala swa ku swi nga dlayiwi swi kota ku vhikeleleka.

Avuxeni ahee, hi pfukile hi ngo vona ni hleketa swa ku va nga dyondzisiwa swin'wana swa ku swi endliwa njhani na ku byala va tlhela va va nyika na swilo swo byala swa ku va byala va va nyikiwa na michini hambi vo nyikiwa hambi teretere yin'we like i i ka ka lavatsongo ka van'wamapurasi lavatsongo va nyikiwa titeretere se va tirhisa to se ku va ta hatla va ta hantla va va byala swilo swa vona hi ku na leswa xikomu swa rima kahle nkingha swi teka nkarhi.

Ahee minjhani ni hleketa swa ku va nga kumi va va shoteriwa hi michini yo tirha hi yona ku nga va nga kuma va nga fakeriwa na mati va fakeriwa na tiphayiphi se va ta kota ku chelela a swilo leswi va swi byalaka va tlhela va nyikiwa na tikhemikhali ku tshireledza swi swilo va nga swi byala ni swa ku swi kula kahle va kuma na manyoro ku nga va nga tlhela va kuma va kuma na titeretera va nyikiwa na teretere ku fakiwa ti net lava nga byala kona ku swilo swin'wana a swi twani na dyambu.

Ahee ni hleketa swa ku swakudya leswi nga ka mathini na leswi nga ayisi swi hambanile na leswintshwa hi ku leswi nga ka mathini swin'we swin'wana swa kona se swi hlangahlanganisiwile kwalano se ku fa ku swin'wana va fake na swipayisisi ku fane ku tikhemikhali a swi fana leswa swintshwa leswi nga ka a i ka ayisi naswona swin'wana swa kona se va faka na swipayisisi se va faka na tikhemikhali so a swi nge fani na leswintshwa hi ku leswi swintshwa like swi raw a swi a swi hlangana na nchumu and hi swona leswi nga kahle hi ku swi na ti-protein na swilo swo hambanahambana.

Ni hleketa ahee ni hleketa swa ku va za va vulavula tani leswaku a michini leyi nga emapurasini yi endla vantshwa va loloha hi ku ku a michini ya sweswi yo ti endlela swilo swa wena njhe i ku landzelela u khome tlula swa ku yale u yaleyo a ka ha fani na na na xikhale swa ku ta tirhisa xikomu swa ku u rima u tlhela u byala sweswi muchini yo vhela yi pfula ndlela u byala u tlhela u vuya na michini dlaya u tlhela u peletela a swa ha fani na ma na nkarhi xikhale so sweswi vantshwa va loloha hi ku ku hinkwaswo swi vo vo endzeriwa hi muchini avhareji swa ku bya swa karhata a swa ha karhati sweswo a sweswo i xilungu i thekinoloji.